Makhadi ya xikweleti ya hakerisiwa mali ya lembe na lembe ku endla mali eka vahumesi ku tlherisela mali leyi fambelanaka na ku nyika mbuyelo wa ya premium na vakorhokeri na ku kongomisa eka swiyenge swo karhi swa vaxavi leswi tiyimiseleke ku hakela hakelo yo hlawuleka swipfuno na malunghelo ku fana na mindzindzakhombo wa maendzo vukorhokeri bya vahlayisi kumbe ku nghena eka ndhawu yo wisela eka yona erivaleni ra swihahampfhuka.

Hi ntolovelo ina wa ha boheka ku hakela mali ya lembe na lembe hambiloko wo tshika ku tirhisa khadi ra wena ra xikweleti tanihileswi mali leyi hi ntolovelo ya ha hakeriwaka hikokwalaho ka lunghelo ro va ni khadi ni ku fikelela ni mimbuyelo ya rona ku nga khatariseki ku tirhisa ka rona hambiswiritano.

Vahumesi va makhadi ya xikweleti hi ntolovelo a va tlherisela mali ya lembe na lembe loko u pfala akhawunti ya wena exikarhi ka xirhendzevutani hambiswiritano vahumesi van'wana va nga ha nyikela ku ti tlherisela mali hi ku ya hi mpimo eka swiyimo swo karhi swi antswa ku kombisisa ntwanano wa khadi ra wena kutani u tihlanganisa na vuhumesi hi ku kongoma ku kumisisa pholisi ya vona yo tlheriselana mali.

Ina mali ya lembe na lembe ya hambana swinene exikarhi ka makhadi ya xikweleti swi titshege hi muxaka wa khadi muhumesi mimbuyelo ni hakelo leyi nyikiwaka tihakelo leti nga ha sukaka eka ten rhandi ku ya eka madzana kumbe magidi ya tirhandi laha makhadi ya xiyimo xa le henhla hakanyingi ma hakelaka mali yo tala eka swipfuno xo hlawuleka ni .

Khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe ri nyika mimpfuno yo fana na hakelo swihunguto na mintokoto yo hlawuleka leyi fambelanaka na ntlawa wo karhi kumbe nhlangano ku fana na xipano xa mitlangu kumbe nhlangano wo pfuneta vakhomi va makhadi va nga ha tlhela va tiphina hi ndlela leyi makhadi ma endliweke ha yona ni minyikelo leyi nga va ka kona eka nhlengeletano leyi hlanganeke na yona.

Loko u hlawula khadi ra xikweleti xi ya swilo swo tanihi mali ya lembe na lembe ntswalo minongonoko ya hakelo swipimelo swa xikweleti ni mimpfuno yo tanihi ndzindzakhombo wa maendzo kumbe nsirhelelo yo xava nakambe kambisisa milawu ya khadi ku katsa ni masiku yo hakela mali ya ku xaviselana ematikweni mambe ni swigwevo leswi nga va ha ka kona hi ku tiyiseka leswaku yi fambisana na swilaveko swa wena swa timali ni mikhuva ya wena yo tirhisa mali.

Khadi ra xikweleti ri ku pfumelela ku lomba mali eka munyiki leswaku u xava u hakela swimbalo kumbe u kuma mali ya le mahlweni u tshembisa ku yi hakela hakanyingi hi ntswalo u nyikiwa mpimo wa xikweleti naswona nxaviselano wun'wani na wun'wani wu hunguta eka wona u ta kuma xitetimende xa n'hweti na n'hweti lexi kombisaka mali leyi seleke tihakelo na ntswalo wihi na wihi kumbe tihakelo leti kolotiwaka.

Hakelo ya wena ya le hansi hi ntolovelo yi hlayeriwa hi ku ya hi percent ya mali leyi seleke ya wena ku katsa ni ntswalo ni tihakelo kasi u hakela mali yo tlula ya le hansi swi nga pfuna hi ku hunguta xikweleti xa wena hi ku hatlisa na ku hunguta swibalo swa ntswalo.

Loko u tsandzeka ku hakela khadi ra wena ra xikweleti swi nga ha endleka u hakela mali yo hlwela ni ntswalo naswona xibalo xa wena xa xikweleti xi nga ha khumbeka hindlela yo biha ku ya emahlweni u nga hakeli swi nga endla leswaku ku hlengeletiwa mali ku pfala akhawunti na magoza ya nawu lama nga ha va ka kona mukoloti a nga tlhela a engetela ntswalo wa wena kumbe a hunguta mpimo wa xikweleti xa wena.

U nga ha vutisa hi leswi landzelaka, hi swihi swipimelo swa ku faneleka xana mpimo wa ku tlula mpimo i yini hi yihi ntswalo na tihakelo leti fambelanaka na overdraft xana mali leyi tlakukaka mpimo yi hakeriwa njhani xana ku ku na swimbalo swo tlula mpimo kumbe ku hakela endzhaku ka nkarhi xana xitirhisiwa xa overdraft xi nga hlanganisiwa na akhawunti ya mina leyi nga kona hi wihi matsala lama lavekaka ku veka overdraft xana ku na mimbuyelo yo engetela kumbe vukorhokeri lebyi fambelanaka na vukorhokeri bya ku tlula mpimo.